Njengenkokheli ndicinga ukubana ukubakho kweWi-Fi yasimahla kwirenki yeeteksi loo nto leyo ingazisa iingenelo ezinintsi kuluntu nje ngokubanzi. Isizathu sokuba ndibe naloo mvakalelo kungenxa yokubana irenki isetyenziswa ngabantu abaninzi kangangoko, phantse uninzi lwabantu lwasekuhlaleni luyaya erenkini, luyagqitha erenkini, abanye basoloko beserenkini. Naxa abanye bephangela, badlula erenkini. Naxa abanye mhlawumbi besiya esikolweni badlula erenkini, baphinde naxa bebuya badlule erenkini. Into ebonisa ukuthi ukubakho kweWi-Fi phayana kuzobalulutho kubantu abaninzi. Mhlawumbi abanye bafuna ukukhangela izithuba zemisebenzi, abanye bayaphanda imiba ethile, iinto zesikolo njalo njalo. So, ingaluncedo kakhulu, abantu abaninzi bangakwazi ukuyifikelela xa iserenkini.

Umba ke wephasiwedi apha kwiWi-Fi ngumba obaluleke kakhulu ogcina ubana iWi-Fi yakho ikhuseleke ingasetyenziswa noba ngubani na. Kodwa ukuba kuyenzeka uba kwenzeke kuthi kanti uyilibele le Wi-Fi iphasiwedi yayo uba ithini, zikhona iindlela onothi ke uphinde uyifumane ngazo. Ngokuqhelekileyo iphasiwedi xa uyilibele iba khona indawo ongacofa kuyo ethi forgot password. Ucofa phaa kuyo and then iza kunceda ukulandela amanqanaba athile ukuze uphinde ufumane enye iphasiwedi. Okanye kungenjalo, ikhona indawo engathi limehlo phayana ongacofa phaa kuyo. Xa uyicofile laa ndawo, livuleke elaa mehlo yenza uba nephasiwedi yakho iphinde ibonakale, utsho uphinde ukwazi ukuyikhumbula. Ingayenye indlela leyo onokuthi uphinde uyikhumbule ngayo xa uyilibele.

Heh mhlobam, ndisengxakini apha. Ndenza i-assignment yesikolo qha ndiphelelwe yidatha ndingekayigqibi. Ndixakene nento andazi uba ndiza kuyithini, andinamali nalapha endlini bathi abanayo. Bendicela mhlobam undithumelele nje noba ngu-five hundred megabytes wedatha, ndizawuthi nam xa ndinemali ndikubuyisele, mhlobo wam. Yithathe njengelowuni, njengemboleko, ndiza kubuyisela xa ndiyifumene. Ndiyayiqonda kona ukuba iyadura kakhulu idatha, nam bendike ndachitha imali engaphezu kwe-two hundred ndithenga nje u-four gig ndicinga uba uzohlala inyanga yonke, akagqiba naloo nyanga, wakhawuleza waphela. Uyobe undincede kakhulu, mhlobam, ndiyidinga kakhulu ngokungxamisekileyo, ndifuna ukugqibezela nje le assignment. Enkosi kakhulu ke, mhlobam.

Imeko yokuxhoma kwamaxabiso wedatha eMzantsi Afrika isenongabonakali iyinto enobuzaza kangako mhlawumbi kubantu abaneepokotho ezifumileyo. Kodwa ke xa kuyiwa kubantwana basezilalini besikolo ekufuneka benze imisebenzi edinga idatha kulapho kuye kubonakale khona ke ukuba bukhona ubunzima, ikhona ingxaki. Ukuxhoma kwala maxabiso kuzisa umcelimngeni kakhulu kuba baphuma kumakhaya angathathi ntweni, ekungekho lula into yokubana bafumane imali yokuthenga ezi datha zifunekayo ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wesikolo bekhululekile njengabanye abantwana. Okubi nangakumbi, ezilalini kunqabe nala malungiselelo weendawo zeWi-Fi ezifumaneka simahla, ngoku umntana ngamnye kufuneka ayithenge ngokusuka kwipokotho yakhe. Loo nto ibazisela ubunzima ke kuba abathathi ntweni.

Kweli xesha sikulo ke ukuba iephu ifumanisa kunzima ukuxhasa izixhobo endizisebenzisayo, enye into endinozama uyenza ukukhawulelana naloo ngxaki kukubana mhlawumbi ndihlaziye ii-software zezi zixhobo ndizisebenzisayo, ithabhulethi okanye i-smart TV sam. Ukuba ke kudlala izinto endizithandayo, iinkqubo endizithandayo ngexesha elinye kwi-streaming, well nalapho ikhona indlela enosebenza ekhoyo kwiteknoloji yale mihla. Ngokomzekelo, ndingayibukela enye ngoxa enye leyo ebendinomdla wokuyibukela nayo qha ke ibe ingqubana nalena ndiyibukeleyo ngoku ndiyirekhode, ukuze ndikwazi ukuyibukela ngelinye ixesha ukuze nayo ingandiphosi.

Phayana mandulo uyophawula into okubana izimilo zabantu zaziqoqekile, ziqoqoshekile. Ngenxa yokuba uninzi loluntu ngelo xesha lwalunentlonelo ngegunya ekhaya, emsebenzini, esikolweni nasekuhlaleni. Kodwa njengoko uluntu lusukela impucuko, izinto ezininzi ezazikade ziluncedo ekuqoqeni izimilo zoluntu ziye zalahlwa, kuquka ke nokuhlonelwa kwalo igunya. Namhlanje uyowuphawula uba igunya alihlonelwa esikolweni, ekhaya, emsebenzini nasekuhlaleni, nto leyo ebangela into okubana izimilo zabantu abaninzi ziphuncuke. Ndingathanda ke ukuba inkqubo yam isingathe, ishukuxe kanye loo miba leyo uba kungenziwa njani uba igunya liphinde lihlonelwe ekhaya, emsebenzini, esikolweni nasekuhlaleni. Sibone into okubana siyiphuncule phi, singaphinde siyilungise phi.